Diphetoho tseo ke di bonang ke hore batho ba bangata ba se ba na le monyetla wa ho kena marangrang ka theko e tlase. Phetoho e nngwe e ke bonang ke hore batjha ba sebedisa se ba sebedisa marangrang hore ba iketsetse mesebetsi e le mokgwa o mong ho etsa tjhelete. Mesebetsi ena e tsebahala ka lebitso la Content Creation, mme sena se molemo haholo hobane re a tseba hore Afrika Borwa mona mesebetsing ha e mengata, mme ke nahana hore Wi-Fi e re thusitse hore sena se atlehe.

Ke nahana hore mmuso o ka thusa setjhaba ka data ka hore ba etse hore motsaneng o mong le o mong ho be le sebaka seo ho ka bang le Wi-Fi ya mahala mme sena se ka thusa batjha ka hore ha ba hloka hore ba kene marangrang ba ye tulong eno, e be ba kgona ho sebedisa tulo eno ka di-phone kapa ka di-laptop tsa bona hore ba kene marangrang mahala.

Ke ka qala, ka bua le batho ba kontraka hore e le mona ke se ke sa kgone ho patala di-bundle tsena tsa ka tsa data, na ho na ka tla ka tsela eo ba ka mphang nako hore ke patale haele mona ke se ke sa kgone, ke ka kopa hore ba mphe sekepele hore ke patale hanyane hanyane ntle le hore ba nkise di-lawyer-reng hobane ke a tseba ha ba ka nkisa di-lawyer-reng, e, sena se tla senya menyetla ya ka ya hore ke nke dintho ka sekoloto ka moso.

Dumela ntate, ke a tshepa hore o ka kgona ho nthusa, ke na le bothata ha ke leka ho kena internet-eng. Phone ya ka e dula e ntse e re disconnected. Jwale ha ke tsebe hore ke tlameha ke etse jwang hobane ke lekile ho ya di-settings-eng tsa phone ena ya ka. Ke try-a ho connect-a ka makgetlo empa ke sa kgone, ke kopa o nthuse ka potlako hobane kannete ke hloka ho sebedisa phone ya ka hore ke kene marangrang, hore ke kgonne ho etsa mosebetsi wa ka.

Filimi tse ke di ratang haholo, ke tse hlahang ka hara Showmax le Netflix. Ke rata haholo difilimi tsena hobane di bontsha talente ya batho ba Afrika Borwa le ho batho ba mese. Ke rata lenaneo kapa filimi e bitswang Adulting e hlahang Showmax, ke boele ke rate filimi e ka Netflix e bitswang Young, famous and African. Ke rata haholo filimi tsena hobane di a ntlhabolla moyeng.

Dumela monga shop, kea tshepa o ka kgona ho nthusa. Ke rekile data bundle ya mashome a mahlano, empa ke kentse, ha ke check-a balance ya ka ha e hlahe eka e kene , ke kopa o nthuse hore e hlahe hobane ke hloka ho sebedisa data bundle ena ho kena marangrang haeba kannete o sa kgone ho nthusa. Ke kopa o mphe e nngwe.

Ke rata ho shebella di-channel tsa Mzansi Magic 161, ho DStv. Ke boele ke rate ho shebella 157 Moja Love. Ka 161 ke rata ho shebella hobane ho na le ditori le metlae e mengata e nhlabollang moyeng ka 157 teng ke rata ho shebella e le ho ithuta haholoholo ka dintho tse etsahalang haufinyana le nna le hore ba Afrika Borwa a mang a phela jwang.

Ke rata haholo dipina tsa gospel tsa ma-Afrika Borwa mona, haholoholo ke rata sehlopha sane sa Joyous Celebration. Ke boele ke rate sehlopha sa Spirit of Praise. Ke di rata haholo dihlopha tsena le mmino wa bona, hobane wa hlabolla moyeng mme ka nako tse ding ba bina ka Sesotho, mme ke ye ke utlwe eka ha ba bua ka pina ya leleme la heso ke utlwisisa moelelo haholo.

Nkgono, na o a tseba hore ha o hloke hore o itube ka ho leka ho bala pampiri eo hobane ha o sa bona hantle, na o a tseba hore o ka sebedisa mohala wa hao wa thekeng hore o fumane motho ya tla o balla ditaba tse, o hloka fela hore o nke mohala wa hao wa thekeng. O letsetse di-number tsa 133, mme ha o qeta ho ba letsetsa ba tla o jwetsa hore o penye one kapa two hore o kgone ho mamela ditaba tseo. Na o a bona hore sena ka nnete se etsa hore bophelo ba hao bo be bonolo jwang?